Ka botlhe ba tshwanetse go ka reediwang mo dipapading fa ba na le kgatlhego go ka dira jalo, ka gonne e tla ba thusa go ka ntsha dipapadi tse di kwa maemo a kwa godimo.

Ke metshameko ya metlakase e e tshamekang ke batho ba ba nang le bokgoni ya go ka e tshameka.

Nka simolola go dira batho meriri, nka ba tsenya manala ebile nka ba dira le difatlhego gore ba nne ba bantle.

Ka go thusa go dira kgolagano ya kutlwano le go netefatsa gore batho ba itse gore go botlhokwa go ka ratana, go kopantsha setšhaba.

Motshameko wa kgwele ya dinao le motshameko wa bolo ya matsogo, ke itumelela fela go e tshameka fa ke le ko kerekeng.

Go ne go tshamekiwa merabaraba, go tshamekiwa motshameko wa diketo, go tshamekiwa le metshameko ya dikotikoti.

Fa o le motshameki, ga o a tshwanela go ka dirisa diritibatsi ka ge di ama mmele le tlhaloganyo ebile di koafatsa mmele.

Tiragalo tse di tlang kapa ditšhabatšhaba tlabe di tla di tlo fetola toropo, di e dira e e ntseng sentle, di tlale ditiro tse dintle.

Ke rata Siya Kolisi, o direla batho ba ko motseselegae ko a tswang ko teng, o batla go ba bona ba tshwaragane ebile ba tshela sentle.

Gore ba tle ba kgone go itumelela metshameko e ba tlebe ba e tshameka le bana ba bangwe.

E tlisitse diphetogo mo nageng ya Aforika Borwa, ya tlisa ditiro mo bathong ba Aforika Borwa, ya lukisa le ditsela. Dilo tse dintsi di fetogile ka nako ya World Cup.

Ikonomi ya naga ya rena e tlo gola, batho ba naga ya rena le bašwa ba tlo kry-a ditiro.

Seo e ka ba tiro e e kgatlhisang ka mosetsana a dira kgwebo ka ntlha ya tiragalo ya boditšhabatšhaba mo lefelong la gagwe.

Tshwanetse go itse gore bana ba bangwe ga ba dire sentle mo tsa dithuto mme ba dira sentle mo tsa metshameko.

Nka rotloetsa ngwanake gore fa a tshameka metshameko e a e ratang a tshameke ka botswapelo ka gonne e ka mo tswela mosola.

Ba ne ba sa dumelane ka sepe le fa go na le ba ba iponetseng go atlhola mme go ne go sena motho o a dumelang.

Metshameko le dipina tse di tshamekiwang ke bana mo nakong ya gompieno ga se e ntseng sentle ebile e tletse ka di thogako, e farologana thata le metshameko ya bogologolo ka ge a bogologolo ne go tlhomphiwa le bašwa ba teng ba itlhompha.

Ga ke nne ka pelo e e bulegileng ka gonne bana malatsi a ba timelela ebile ba kgona go ka gobala ebile ga ba kry-e tlhokomelo e e tshwanetseng.

O lemoga ka go mona fa a tshameka le ka mo lapeng ka go di lebelela mo thelebišeneng le go lebelela le mo seyalemoya o kgona go bona gore ngwana o na le takatso ya motshameko o o rileng mme o kgona fela go mo rotloetsa go ka tsweletsa go e tshameka.

Go buisa dibuka, go tshameka kgwele ya maoto, go tshameka bolo ya matsogo le go utlwelela mmino.

O ka ba rotloetsa ka go ba neta bolo kgotsa lebala la gago gore ba tshamekele fa teng mo o ka kgonang go ba bona.

Go oketsa mabala a metshamekelo le go naya batjha le bana dipoelo tsa go ka tshameka.

Ke ne ke dira batho moriri mme ba sa batle go ntsha madi mme se le ka feleletsa ke ba bolelela gore fa ba sa tlise madi ga ke ba dire moriri.

Mo nakong ya ga jaana batjha ka bontsi ba bone ga ba na tiro ga badiri mme bontsi ba bona ba tlhotlheletsega gore ba ka tsena dikolo gore ba tle ba kgone go ka fetola matshelo a bona le matshelo a naga ka ge dilo di le dintsi mo nageng ya kajeno di fetogile, dijo di a tura, batjha ga ba dire, kwa palamenteng go tletse bo mme rona re le bašwa re lakatsa gore fa re ka kry-a maemo kgotsa seemo se e leng gore re ka kgona go ka fetola lefatshe le matshelo a rena re tlile go ka tsaya karolo mme re a dira bontle mo nageng ya rona.

ba mo motseng wa rona ba rata thata go tsaya karolo mo metshamekong ya kgwele ya dinao ka gonne ke mo e leng gore go na le dilo tsa go dirisiwa go ka tshameka bolo mme le bašwa ba rona ka bontsi ba bona ba ithatela motshameko wa kgwele ya dinao. Basetsana bone ba rata motshameko wa bolo ya matsogo ka gonne ke one o ba go ratang ebile ba ithutile ona go tswa kwa sekolong ba sa le bannye.